Nna data ya ka motshehare ke ya e tima ke e light-a feela ha ke hloka ho e sebedisa e be ho ba le data ya bosiu, bosiu hobane batho ba bangata ba tloha ba robetse mme le traffic haeyo hakalo ke moo ke kgonang ho kena di-internet-eng. Ke etse seo ke tshwanelang ho se etsa, ke ka moo nna ke bolokang data ya ka ka teng.

Ke ne ke le sebakeng se nang le hotspot ya Wi-Fi empa lebelo la teng le ne le dieha haholo, ke sa kgone ho connect-a mohala wa ka, mme ke nahana ke ka baka la hore batho ba ne ba le bangata ba e sebedisang. Ka nako eo, ke ile ka lokela ke hore ke atamele ho router ya teng, ke tle ke kgone ho connect-a mme itse ha ke atamela hanghang, ya be e se e connect-a mme ya be ke kgona ya be ke kgona ho sebedisa mohala wa ka.

Di-call tsena tsa batho ba di-insurance di ya kgathatsa ebile di ya tena hobane o tlo re ha ntso o e araba, o bo fetwa ke melaetsa, kapa di-call tse bohlokwa ho feta tsena tsa bona. Jwale peleng nna ke ne ke e sheba feela ke sa e arabe hona jwale ke ile ka nka qeto ya hore betere ke di-block-e founung ya ka di se ke be ba pheta di nfounela hobane ha o ntso o di sheba feela o sa di arabe, ba tla nnetse ba ho kgathatsa bosiu le motsheare, nako e nyane le e kgolo.

Nakong ya ho se ho le bobebe haholo ho bapatsa kgwebo ya hao, o ka rekisa kapa eng ha o behile ho di-WhatsApp status moo o kgona ho bapatsa seo o se rekisang haebaneng o rekisa yona data. Ha o kentse moo, ba nang le dinomoro tsa hao, ba tla kgona ho reka mme tulong eo leng ho yona. O ka ngola pampitshana nyana wa e beha, wa ko plaka mme batho ha ba feta ba tla kgona ho e bala. Ba tle ba bone hore o rekisa data.

Ke ikutlwa hore ho na le ntshetsopele e itseng, empa ha ya lekana re hloka ho bona phetoho e hlakileng mo dipuo tsa rona di neng di ke ke tsa sebediswa feela ho buwa ka setso kapa moketjana. Empa di ka kengwa ka hlompho le ka botebo ditabeng tsa boithabiso, dithuto le ditaba tsa naha. Sena se ka haholo ho aha boikgantsho le ho sireletsa dipuo tseo ka nako e telele.

Play list ke lenane la dipina di-video kapa ditaba tse fapaneng tse kopantshitsweng, ha mmoho hore di ka bapalwa ka tatellano kapa tsela eo mosebedisi ae ratang. Play list e fumaneha mefuteng e fapaneng ya ditshebeletso tsa digital. Ditshebeletso tsena ke bona bo Spotify, YouTube, Apple Music, TikTok le tse ding tse ngata mme playlist ha o e bula, o tla fumana tsohle tseo o di hlokang mmino kapa di-video kapa tsona ditaba di latellana ka moo di hatisitsweng ka teng.

Satellite e patalwang ke ditshebeletso tsa television tseo o tlamehang ho di lefa pele o ka shebella mananeo kapa difilimi tse kgethehileng ha e se difilimi kapa mananeo a mahala o lefa tjhelete e itseng kgwedi le kgwedi kapa ka filimi e le ngwe di-satellite tsena di ya fapana mme mohlala wa tsona ke bo DSTV, Netflix, ShowMax, Apple TV bo Amozon Pride le bo Disney Plus.

Ke utlwisisa hore mehleng ya kgale makasine e ne e le mohlodi o moholo wa tlhahiso leseding le ditshwantsho tse thusang bana mesebetsing ya sekolo. Makasine nakong ya jwale ha di sa atile haholo jwalo ka pele mme tsela se di le ngata tseo bana ba ka fumanang ditshwantsho ka tsona bakeng sa mesebetsi ya sekolo, mohlala, internet-eng o ka thola tsona ditshwantsho dikopo tsa ho ithuta di-website tsa thuto di library tsa sekolo kapa sa setjhaba le thuso ya batswadi kapa mathitjhere e bohlokwa haholo.